Mfowethu, njengoba unalesifo sengculaza, kubalulekile ukuthi udle amaphilisi akho zinsuku zonke. Lokho kuzolekelela ukuthi isifo lesi onaso singabi namandla kakhulu emzimbeni wakho. Sona asiyiqedi nya ingculaza kodwa siyasiza ukuthi kuphileke ngoba siyakwazi ukuthi isifo silawuleke, lokho kubaluleke kakhulu. Kuleziy'nsuku akusafani nak'dala la khona abantu bebenovalo lokuphila bethi bazofa babulawe isifo sengculaza. Yebo sona isifo sengculaza siyakubulala uma ungay'nakekeli, futhi ungayidli umshanguzo yakhona ngendlela efanele. Uyabona le kubalulekile ukuthi uyidle imishanguzo yakho zinsuku zonke ngoba lokho koba ukuphila kwakho.

Indlela abantu abahlala kude abangasizakala ngakhona, ukuthi izinsiza zezempilo zibe ney'moto ezizohambela ezindaweni zabantu abahlala kude abadinga iy'nsiza zezempilo njengabogogo, njengabantu abagulayo, njengabantu abakhubazekile, abangakhoni bona ukuy'hambela bafinyelele ezibhedlela. Ngokuthi uhulumeni naye ahlinzeke abantu abasebenza ey'bhedlela nasemtholampilo laba abazohambela ey'ndaweni ezikude ngey'moto ukuze abantu laba basey'ndaweni ezikude bay'thole izidingo zabo njengalaba abadinga ukuthi bathole amaphilisi abo, imishanguzo yabo, ukubhekwa, ukuhlolwa kwabo kwempilo emakhaya.

Le mikhankaso izosiza umphakathi ukuthi uhlale uqwashisekile, babone iy'nhlobo zemikhonyovu le ekhona yezempilo emphakathini wethu. Bese futhi izosiza kakhulukazi labantu abazibandakanyile kule mikhonyovu yezempilo, babone ukuthi iyingozi kangakanani kubo nasemphakathini. Mina imiyalezo yami engayiyalela umphakathi ukuthi, babike emaphoyiseni kwabezomthetho, imkhonyovu yezempilo le abayibonayo emphakathini, futhi bangazibandakanyi kule mikhonyovu yezempilo ekhona emphakathini, ngoba lokho kuzobabeka engozini enkulu futhi kubeke nomphakathi engozini enkulu.

Inkulu Indima edlalwa imitholampilo engomahambanendlwana ngoba iyakwazi ukufinyelela ey'ndaweni ey'kude, futhi ifinyelele ebantwini laba abangakwazi ukufinyelela bona emtholampilo. Iwusizo kakhulu emphakathini, ngoba umuntu useyazi ukuthi leyo, umahambanendlwane uzobe ukhona endaweni eseduze nasekhaya. Iyabasiza kakhulu ngoba angeke kusabafaka ey'ndlekweni zokuthi bahambe ibanga elide futhi bachithe imali eningi ukuthi bafikelele emtholampilweni le ekudeni kunabo.